Ndi vhona i tshi vha konḓisela uri vha apuḽaye mishumo, nga uri kharali data i tshi khou ḓura, muswa ha nga si kone u i renga. Nga uri nga hetsho tshifhinga u vha si khou shuma, fhedzi a tshi khou ṱoḓana na mushumo.

Maḓurele a data a ita uri ndi fhungudze kushumisele kwanga kwa internet. Zwine zwa sia ndi si tsha shumisa zwithu zwi no to nga dzi social media nga maanḓa, fhedzi ndi tshi vho shumisa data kha u apply mishumo.

Ndi thoma nda sedza uri ndi na vhugai tshikwamani. Nahone iyo data ine nda khou yo i renga, i ḓo fhedza tshifhinga tshingafha hani.

I nga vha thusa, nga u leludza mishumo yavho.

AI i nga ita uri matshilo ashu a leluwe nga uri vhana vha ḓo nwala ngayo dzi tshuṅwahaya, nga uri vhaṅwe vha vhabebi a vha ḓivhi phindulo dza tshuṅwahaya. Zwino kharali vhanwe vha vhabebi vha sa ḓivhi tshumelo dza tshuṅwahaya, hedzo dzi AI dzi a ḓa dza vha thusa.

Uri ni kone u pfesesa zwavhuḓi, nahone zwi nga leludza vhutshilo nga uri musi ni khou vhudzwa tshithu nga iṅwe nyambo ni sa i ḓivhi, zwi sia ni sa koni u pfesesa zwavhuḓi. Zwino hedzi thekhinolodzhi musi dzi tshi ri ṱalutshedza nga luambo lwa hayani, zwi ita uri ri salele ri tshi vho i ṱalukanya zwavhuḓi.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa, u tsireledza vharengi nga uri nga tshiṅwe tshifhinga, mafobu aya a tswa infomesheni ya vharengi. A i shumisa kha vhugevhenga.

Ndi tshaka nthihi dzine nda dzi ḓivha, dzine dza vha dza RNB. RNB ndi hedzila nyimbo dzine vha dzi imba vha tshi khou ṱavhanya, kana vha tshi khou to repa.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri na rine vhavenḓa ri kone u pfesesa dziṅwe nyambo. Na uri havha vhathu vha hanea matambwa, vha ḓo kona u wana vhasedzali vhanzhi.

Funesa u thetshelesa ndi RNB. Fhedzi muimbi ane nda funesa u mu thetshelesa ndi Asakonḓi Mulaudzi, nga uri ndi muimbi ane a anetshela nga vhutshilo. kana nga zwithu zwine vhathu vhanzhi vha ṱangana na zwo. Nahone u na ḽiipfi ḽa vhuḓi ḽine ḽa ni ita uri na musi ni na mbiti ni dzike.

Ndi takalela muvi dza ḓirama nga uri hedzo muvi dzi ni gudisa zwinzhi nga vhutshilo.

Ndi vhona u shumisa dishi zwi zwa khwiṋe nga uri kha zwo u to streamer, zwi vha zwi khou toḓa masheleni manzhi a datha. Ngeno kha dishi ni tshi to badela luthihi fhedzi nga ṅwedzi.

Luimbo lune nda lu takalela nga maanḓa, ndi luimbo lwa Adziambei Ndau ya tshiṱaka. Lune lwa ri ndi na i we murena nga uri ho lo luimbo lu vha lu khou nkhumbudza uri mudzimu vha na nṋe tshifhinga tshoṱhe. Nahone lu vha lu khou nṱanganya na mudzimu na u hulisa lutendo lwanga.

Ndi takalela u vhona mitambo ya bola nga maanḓa, nga uri i vha i khou itea zwa vhukuma.

Hai, a tha thu vhuya nda ṅwalisa kha phakhethe ya sathaḽaithi.

Ndi funesa zwiṱitshi zwa SABC 1 SABC 2 SABC 3 na e-TV. Zwine nda vha ndi khou vhona kha zwo, ndi zwiṱori zwa dzi ḓirama.

Zwiṱitshi zwiṱanu zwine nṋe nda nga zwi nanga ndi SABC 1, SABC 2, SABC 3, na e-TV, na e-Extra nga uri ndi zwone zwiṱitshi zwine zwa tamba dzi ḓirama dzi no takadzesa.

A thi tendelani na zwo nga uri zwi hone zwiṱitshi zwine zwa vha zwavhuḓi, zwine ra nga zwi vhona.

Ee, ndi wana i tshi ṋea dzi tshaneḽe dzo eḓanaho nga luambo lune nda lu takalela, nga uri nga maanḓa vha shumisa luambo lwa English. Lune muṅwe na muṅwe u a lupfesesa.

Mimuvi ine nda takalela u i vhona kha satheḽaithi, ndi ya ḓirama nga uri i a gudisa vhutshilo.

Ndi funesa u ṱalela mimuvi kha tshaneḽe dza sethaḽaithi nga uri a ni badela masheleni manzhi, uri ni kone u sedzelela heyo mimuvi. Fhedzi kha puḽatifomo, ni shumisa masheleni manzhi ni tshi khou renga data dza u sedzelela.

Ee, ndo no vhuya nda u wana muvi wa vhuḓi nga mannḓa. Hovha hu muvi wa ninjas, Three Ninjas.

I ne nda i takalela, ndi mimuvi ine ya wanala kha e-TV mafheleloni a vhege.

Hai, athi vhoni zwi tshi kha ḓivha zwa ndeme.

Ee, ndo no vhuya nda vha na mafhungo a si a vhuḓi, kha sathelaithi nga tshifhinga tsha mutsho u si wavhuḓi. Nga uri musi mutsho u si wa vhuḓi, huna muya muhulwane. TV i mbo ḓi litsha u tamba.

Aerial, u khwiṋisa satellite dishi yanga kana decoder.

Ee, ndi pfa ndo tsireledzea nga uri zwigevhenga zwi nga si kone u ḽi vhona ḓishi ḽanga, nga uri ḽi vha ḽi nga ngomu nnḓuni.

Hai ndo vha ndi sa thu zwi shumisa.

Ndi vhona dzo fhungudzea vhukuma.

Ndi tshaneḽe dza SABC 1, SABC 2, SABC 3, SABC 4, na e-Extra.

Ee, ndi nga ṱalela tv nnzhi dza setheḽaithi, arali tshifhinga tsha u vula tsha engedzwa.

Khadi yaṋu ni ya na i vusuludza kha vhathu vha DSTV. Ndi vhone vhane vha ḓo ni itela zwithu zwoṱhe.

Ndi vhona zwi si zwavhuḓi nga uri hu vha hu khou badela muthu muthihi. Zwine zwa sia vha khamphani ya satheḽaithi vha si khou wana masheleni o teaho.

Tshaneḽe dzine nda nga dzi ṅanga ndi SABC 1, SABC 2, SABC 3, na e-TV, na e-Extra.

Ndi nga engedza tshaneḽe dzanga, nda panga tshaneḽe dzi no tonga dza magula, uri ndi kone u vha na tshaneḽe nnzhi dzine nda ḓo vha ndi khou khou sedzella. Uri musi nga hangei kha dziṅwe tshaneḽe hu sina zwiṱori zwa u takadza, zwine nda nga sedzelela ndi ye kha hedzo dziṅwe channel.

Vhuponi ha hashu, vhathu vhanzhi vha shumisa data dza MTN. Mutengo wa hone u nṱha nga maanḓa, fhedzi ndi wone mutengo une wa farea kha nethiweke dzoṱhe.

ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou badela masheleni manzhisa, ndi khou itela u renga data. Nahone a zwo ngo pfara zwavhuḓi, ngauri data ine nda vha ndi khou i shumisa i vha i ṱhukhuṱhukhu, fhedzi mutengo wayo u munzhi.

Ndi data dza nethiweke ya MTN.

Hai, ndi vhona zwi songo fanela nga uri data tshiṅwe tshifhinga, dzi vha ho sala dzi nnzhi. Fhedzi, tshifhinga tsho fhela.

Ndi lunzhi ndi tshi renga mobaiḽi data. Mobaiḽi data ndi dzi renga vhege iṅwe na iṅwe, nahone ndi dzi ṋanga malugana na mutengo.

Ndi funa u renga data dza vhege iṅwe na iṅwe, ngauri na tshelede ya hone i vha i si nṱhesa nga u to ralo.

Ndi MTN.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo, ndi dza uri tshiṅwe tshifhinga musi ndi tshi renga heyi data. Heyi data, i ya fhedza i sa shumi kha founu yanga.

Ee, ndo no vhuya nda renga nga bannga ya FNB.

Tshithu tshine tsha tsinyusa, ndi tsha uri tshiṅwe tshifhinga musi ni tshi renga heyo data, zwi a itea i si shume.

Phetho ya uri ndi ḓo ṱoḓa data nngafhani ṅwedzi muṅwe na muṅwe, ndi dzhia nga murahu ha musi ndo sedza uri ndi mishumo mingafhani ine nda khou tea u ita, ndi tshi khou shumisa internet.

Ndi wana zwi tshi konḓa nga maanḓa, nga zwiṅwe zwifhinga.

Ee, ndi ngauri nga hoyo ṅwedzi, ndi vha ndo shumisa data nnzhi kha inthanethe.

Data yanga, ndi i shumisa zwavhuḓi. Nda hafhula tshifhinga tsha u shumisa heyo data, kha zwithu zwi nonga dzi social media.

Zwo shanduka nga maanḓa.

Ngeletshedzo ine nda nga ifha muthu ane a kha ḓi tou bva u thoma u shumisa mobaiḽi data. Ndi ya uri musi a tshi ṱoḓo u panga datha yawe, u tea u ya hafhaḽa kha dzi settings, a ya a ṋanga uri musi data yawe i tshi fhela, vha dovhe futhi vha mu engedze nga iṅwe. U ḓo kona uri ene a na tshelede a kone u ya u badela heiḽa data.

Ndi pfa ndo vhaisala vhukuma, nga ṅwambo ha data ya luṱingothendeleki ine ya fhela nga u ṱavhanya, nga uri musi i tshi fhela nga u ṱavhanya nga u to ralo, nṋe ndi vha ndi si tshena iṅwe tshelede ya u renga iṅwe data.

Ee, ndi a tendelana nazwo, ngauri data nnzhi dzi fhela i nga nṱhanisi ha uri maḓuvha a dzo a vha o no swika, vhathu vha vha vha si khou dzi shumisesa nga maanḓa.

Ndi pfa ndo vhaisala vhukuma.

Nyeletshedzo dzine nda vha na dzo kha vha netiweke, ndi dza uri vha tea u ita uri data i si fhele. I fhele kharali muthu o to i shumisa, fhedzi i si fhele nga tshifhinga. I si vhetshelwe tshifhinga uri data heinoni, i ḓo fhela after vhege.

U nga ndi nḓila, ya uri vhaṋetshedzi vha wane tshelede nnzhi.

Vha nga ḓi tsireledza ngauri musi vha si khou shumisa data ya vho, vha mbo di i tsima hangei kha dzi settings. Vha i funge musi vha tshi ṱoḓa u i shumisa fhedzi.

Uri muṅwe na muṅwe, a ḓo kona u pfesesa khwiṋe ngauri muthu musi u tshi muṱangany, u tshi mu ṱalutshedza nga nyambo yawe, ndi hone hune a kona u pfesesa zwavhuḓi.

Ee, ndi humbula tshiṅwe tshifhinga huna zwithu zwine nda khou zwi setsha kha guguḽu. Hangei kha guguḽu vha mbo ḓi translathela nga tshivenḓa. Nda kona u pfesesa khwiṋe zwine nda khou zwi setsha.

Hayi, ngauri kha dzi webusaithi kana kha dzi mobiḽele nnzhi nnzhi, a lu wanali. Lu wanala kha dze dzo ṱhukhuṱhukhu.

Zwi nga vha thusa ngauri, vha pfesese zwine zwa khou ambiwa, kana zwine thekhinolodzhi ya khou vha ṋekedza zwone.

Khaedu dzine nda ṱangana na dzo, ndi dza uri ndi vha ndi si khou pfesesa zwo ṅwaliwaho, kana zwine zwa khou ambiwa.

Vhabveledzi vha nga hira vhathu vha dze dzo nyambo, uri vha ḓo kona u thusa nga dze dzo nyambo.

Ndi tshiṱori.

Kha zwithu zwingaho dzi puḽatifomo u itela uri muzika wanga u vhonwe nga vhathu vhanzhi.

Ndi nga sedza Facebook ngauri ndi hune vhathu vhanzhi vha dzhena hone.

Yo ṱuṱuwedza vhukonani ha vhuḓi.

Ndi Instagram ngauri hafhaḽani ni a kona u sengulusa zwithu zwo fhambananaho.

Ee, ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou dzhia tshifhinga tsha u awela, nahone hezwo zwo nthusa nga maanḓa.

Yo khwinisa nga maanḓa vhudavhidzani ngauri kharali muthu i ni ni khou nyaga u davhidzana naye fhedzi ni tshi khou teledza u ya hune a dzula hone ni a kona u amba naye kha founu.

Ndi reya tshifhinga, nga matsheloni ndi a dzhena kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano, nga masiari nda vha ndi khou ita zwithu zwa vhukuma.

Vha vha vha tshi khou takalela u ṅwala mafhungo kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ngauri vha ya zwiḓivha zwori vhathu vhanzhi vha vha vha tshi khou shumisa zwezwo, na uri hafhaḽa hu vha hu na vhathu vhanzhi zwino vha ya kona u swikelela kha vhathu vhanzhi kana uri mafhungo avho a swikelele kha vhathu vhanzhi.

Zwithu zwine nda takalela u zwi sika kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ndi dzi video dza u tshina.

Ndi funesa u ita dzi video ngauri ndi zwone zwithu zwine zwa ntakadzesa, na zwine zwa takalelwa nga vhathu vhanzhi.

Ndi uri ndi tama zwi tshi swika kha vhathu vhanzhi, na uri zwi vha ṱuṱuwedze, na uri ndi kone u wana tshelede.

Zwiṅwe zwiga zwe nda zwi vhona musi ndi tshi vha kha inthanethe nga maanḓa, ndi zwauri musi ni kha inthanethe nga maanḓa zwia thithisa kha mushumo wanu wa ḓuvha na fhedzisela ni songo tsha u ita.

Ndi vha ṱaṱuwedza uri nga matsheloni musi vha tshi vuwa vha tea u thoma vha ita mishumo ya hayani vha sathu ṱalela tshikirini.

Hai, thi nga si awele ngauri kha tshikirini ndi vha ndi khou lingedza u ita tshelede.

Ndi Elisa, ndi Mulweli, na Shandu.

Ee, ndono vhuya nda humbula ngo vha muṱuṱuwedzi ngauri zwi a ni pangela tshelede.

Ndi zwauri ndi zwavhuḓi uri vhana vha vhe vhaṱuṱuwedzi ngauri zwi vha zwi tshi khou vha alusa muhumbulo.

Yo vha i Hisense A04 nahone ndo vha ndi tshi i shumisa kha zwithu zwinzhi zwingaho u founa na u dzhena kha inthanethe.

Ee, ndi tshanduko khulwane, zwo fhambanaho ndi zwa uri heinoni ya zwino i foda zwinepe zwavhuḓi.

Ee, ngauri hano maḓuvha na dzi research dza tshikolo dzi ṱoḓa internet.

O tea u ṋanga founu yawe o sedza uri i na zwithu zwingafhani nga ngomu.

Zwivhi zwo shumisa hedzo dzi empe ndi zwa uri tshiṅwe tshifhinga ni a fhedza ni khou sikemiwa masheleni aṋu.

Ndi nga takalela u shumisa empe ya ipfhi uri ri kone u pfhesesana.

Ndi humbula lunzhi nga ha hetshi tshibogisi tshi nopfhi router nahone tshi shumiswa ngauri tshi vha tsho pangiwa data nga ngomu ine na i vula WIFI kha founu yanu na connect. Tshi waniwa mashophoni o fhambananaho a ngaho MTN na PEP.

Tha thu vhuya nda vha na thaidzo ya u connecter kha WIFI musi ndi hayani.